Hobane dingaka tsa setso di sebetsana le dingaka tsa sekgowa. Ho betere haholo hore o mo ise ngakeng ya sekgowa kapa hona tleliniking hore a lo fumana thuso.

Ho betere haholo ha o ka report-a meriana kapa tshebediso eno e mpe e sebediswang.

Setjhaba se sengata se hlokang thuso ho tsenana kapa ditshebeletso. Jwale ho bao ba sebeletsang mmuso, palo e fatshe ho feta ya bakudi.

Nakong eo ya lockdown hono le thata haholo hore re ka tswa. Hobane ne patuwe ke maponesa ho sita le ona masole hore re se kebe ra kopana mme ra atisa tshwaetso enana. Mme jwale jwetsuwa hore ha reya kopanong moo re kopanelang teng ka bongata, re se tle reye ka sehlotshwana sa batho ba leshome. Mme re kenye di-mask-e and-e hape re qaqollohane, re ska ba atomela.

Mmuso le lefapha la bophelo bo botl, bo kgothaletsa batjha ba banyenyana dilemong hore ba ye lebollong ho lo bolla ho fokotsa mafu a mangata a atang ho ya ka bonna.

Merianeng ya boholoholo le yona e ntse e sebetsa hobane lefapha la bophelo bo botle le tsa bongaka tsa sekgale-kgale. Ba ile ba kopana mme ba kopa tshebedisano mmoho hobaneng ditlamatlama tsena tse kguwang fatshe di matla haholo ho feta tsane tse silwang ebile di kenywe di-chemical-e hore tle di kgone hore di phekole lefu le itseng. Jwale ke bona ho le betere haholo kapo tsa bophelo bo botle di kopane le tsena tsa setso.

Jwalo ka motho ha tshwerwe ke hlooho. Hae, boholoholo ho silwa setlamatlama se bitswang poho tshehla. Sene se sebediswa ke baholo kgale hore se ka phekola hlooho. Mme ha se tsubile ka dinko, hlooho kapa bona bohloko boo bo a feela.

Ke hobane mekhukhung hona le moo honang le baqheku teng, mme maqheku anana le ona a hloka ditshebeletso tsa mmuso hore ba fumane bophelo bo botle. Mme ho betere haholo hore ha ditshebeletso tsena di tlohe moo mo di leng teng, di ye ho bona moo ba sa kgoneng hore ba finyelle teng jwalo ka ha ba hlotjwa ke mangwele jwalo-jwalo.

Ke ntho e ntle haholo hobane ba hlokomelwa mona, ha ba itlhokomele. Ho fapana le hae, ha ba le hae.

Hobe le ditleliniki tsenana tsa mabidi tsena tsa dikoloi tse yang moo bathong. Batho ba kgone ho ba fumane ditshebeletso.

Jwalo ka ha, ho phethola meetlo. Meetlo e ka nna etswa mare ha ba ye dipetlele. Tsa meetlo batla di bona ka morao hobane etswa tse sa lokang mono, tse sa tsamaisaneng le melao. Mme ba ba hlokahala hona moo.

Hobane mokgohlane ha o ka ba kotsi haholo, e ka nna ba COVID. Mme a ka nna tshwaetsa batho ba haufinyana le yena. Mme ho bohlokwa haholo hore a ka ya sepetlele.

Tjhehe, nka se reke mona hobane tse ding tsa tsona ha di a hlahlojwa. Mme di ka beha bophelo ba hao kotsing.

Tsa lefapha la setso. Jwalo ka barena, jwale-jwale ba ikarabelang lefapheng leno. Ho kenywe maponesa ka hare, ho kenywe le manese le dingaka tsa bophelo bo botle.

Dikeletso tse ba di fumanang dikeletso tseo ngaka kapa yona nurse-e e ka fanang ka tsona, motho a ileng sekolong kapa a tsebang tjhatsi ka tsebo tsa bophelo bo botle. Ho tsena tsa lelapa, tsa di fumanang tsa lelapa, di ka mo beha kotsing hobane motho a mo fang tsona dikeletso tseo ha tsebe letho.

Ke hobane dibakeng tsa mahae, ha se batho ba nkelwang hloohong. Ho shebuwe ditoropong tse kgolo ho fapana le mahaeng. Jwale seo se etsa hore di-allocation-e tsa dipidisi mahaeng di hlokehe hobane ho shebuwe sebaka sa .

Sena se ba le kgahlamelo e mpe ho bana ba sekolo hobane ba nka dikelello tsenana. Mme ba batla hore ba di etse ha se ba le seterateng. Jwale ke moo o fumanang hore tse ding ke tse matlafatsang peto kapa ho ima ha bana ba sa le banyenyane.

Dipapatsong mane televisheneng di ya hlaya. Mme le bona teng, ke hore batho ba banna ba nke maphelo a bona bohlokwa. Mme ba itshireletse ho mafu ao a sa ntsa ba qadile nako e sa ntse ele teng. Ho fapana le ha e se le lata.

Ke hore ba se ke ba dula ba le bang, hobe le motho a tla hlokomelang botlokotsebe ka hara jarete. Mme a ba tshireletse ka nako tsohle hore mashodu kapa tsona ditlokotsebe di se ke tsa nka monyetla ka bona.

Pula e nele ka tshohanyetso, ke sa lebella hore e kana. Mme ka tlameha hore ke bone hore na ke ipata jwang? Hobane metsi ana a tletsen pula ena ka medupi. Jwale hono sena hore nka kena ka hara pula, mme ne ke tla tsamaya le metsi. Ka tlameha ke eme hore e eme le yona hore ke se ke ka iphumana ke tsamaile le dinoka kapa le metsi jwalo-jwalo.

Ene le kotsi haholo COVID hobaneng tse ding tsa matshwao ene le ho fellwa ha moya kapa ho hohlola kgafetsa o sa eme. Maybe o fellwa ke matla. Jwale ka hoo, seo sene se tshosa batho hobane moya ono o tswa nameng ka hore bo, ho hloka bophelo ba hao kapa hona ho hlokahaleng. Ne o tla hlokahala ka yona nako eno ha o sa fumane thuso. Jwale ke yona ntho e entseng hore batho ba tshohe haholo yona eo.

Ke hore re kopane re le banna. Moo re buang ka mathata a rona teng mme re a rarollang teng. Ho fapana le hore maphelo a bona a felle le jwaleng le dithethefatsing.

Jwalo ka ngwana a monyenyana a llang. Mme baholo ba keletso ya hore ngwana ha etsetswa moetlo. Mme ka mora hoo, tsena kaofela tse mo hlelang be di fola kapo seo sene se motshwere be se fola.

Ya sekgowa ke yona e betere hobane ke yona e nepahetseng, e hlahlojilweng pele e ka kenywa tshebetsong. Ho fapana le ya Sesotho kapo yona ya tsela tsa setho sa kgale.

Ke hore toropo le toropo le mahaeng, e nngwe le e nngwe ebe le ambulance ya yona ho fokotsa phaello ya tsona metseng moo di hlokehang teng.

Jwalo ka lefapha la government-e le kentse kano eo e thusang maqheku ka tjhelete eo. E nngwe ya yona ya grant-e e ba e tholang jwalo ka hoba thusa jwalo ka dijo, grocer-ra, le motlakase ya dikete tse mashome a mane. Mme seo ke bona ele thuso e kgolo hobane ba kgona hore ba thuse ho tse, tse ba di hlokang malapeng a bona.